Nnyaa ga re ka re diaparo tsa setso tse dintšha nama di le nosi ke tsone di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse di khutshwane tse di kaiwang di sa siamela batho ba ba .

Metlheng ya bogologolo ba-Tswana ba ne ba dirisa letshe segologolo letlalo la , kgomo, pholo kgotsa diphologolo tse dingwe tse di suleng kgotsa tse di bolailweng lebaka letshe le ne le le teng ka bontsi mo tikologong.

Metšhini ya segompieno e e dirang gore diaparo di ka apara ke banna le basadi e rotloetsa go lekalekana ga bong mo lefelong le le oketsegileng jaaka mabenkele mo tirong le mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Ditiragalo tsa hisetori diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi di na le seabe se segolo mo go fetolang tsela e basadi ba aparang ka yone le tsela e ba lebegang ka yone mo setšhabeng.

Go dirisa mebala, dipatone le metlhala ya setso ka go tlhopha masela a setso.

Dikai di le dintsi tsa diaparo tsa setso tsa basadi tse e leng tsa tlhalosiwa sešwa kgotsa tsa dirwa ka tsela ya segompieno gore di kgone go tshwanela le dikakanyo mowa le maitlhomo a babogedi ba segompieno.

Go na le dikgotlhang di le mmalwa tse di ka tsoga jang fa gare ga go boloka mekgwa ya go apara ya setso le go latela fashion-e ya segompieno.

Go apara moaparo wa setso mo manyalong ke tsela ya go bontsha tlotlo mo batsading, mo phatlheng le mo ngwaong ya borra le bomma.

Metlheng wa bogologolo ba-Tswana ba ne ba apara diaparo tse di ka letlalo la diphologolo segolobogolo la dipodi kgotsa dikgomo gone jaanong kopano ya setso le mophato wa sešeng ka mebala mesese le .

Ee moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka tsela e e rotloetsang tlotlo gape le borafe jwa setso bo emela setso sa gao ka tlotlo.

kgotsa mosese. Mebala e tshelang e tlisa botshelo mo moaparong mme o tshwantshetsa boitumelo, setso le tlotlo.

Fashion-e, diaparo di supa setso kgotsa morafe wa motho dibaga, mekgatlho ya molala, dibetsa, manaka kgotsa tshipi e dirisiwa go bontsha maemo a motho setšhabeng mekgabo ya ditlhare kgotsa manaka e aperweng ke dingaka tsa setso.

Leteisi la setso, tuku, kobo kgotsa lesela la magetla mosadi yo a nyetsweng o lebelelwa e le yo a nang le boikarabelo jwa lelapa ka jalo o tshwanetse go bontsha tlotlo mo ponahalong ya .

tsa basadi ke seipone sa setso di bontsha gore mosadi ke mang o tswa kae o dumela mo go eng le gore o lebangwa jwang mo setšhabeng.

Ee, fashion-e ya segompieno e tswelela go fetoga mme e tsere maatla a go amogela le go kopanya le ditso tse dingwe.

Tumelo le boitsholo seabe sa diaparo tsa setso mo go bolokeng ngwaoboswa.

Tekanyetso tsa setšhaba tse di bonalang mo diaparong tsa basadi, tlotlo le boitsholo maemo a mosadi maikutlo a setšhaba ka karolo ya .

Fashion-e e ka dirisiwa go emela dipotso tsa loago jaaka go emisa mo basading tekatekano ya bong.

la setso le le fetotsweng le ka kopangwa le top entšha kgotsa crop jacket ya mokgwa wa moso.

Leteisi basadi ba apara leteisi le go tota thobalano kgotsa dikhiba. Dikhiba di supa boikokobetso le seriti hape di tlhomamisa gore mosadi o a tlhotlhwa mo setšhabeng.